Ee, ke ka akantsha merogo jaaka, morogo wa dinawa, thepe, le lerotse. Le fa di sa itsege thata, di na le melemo e mentle mo mmeleng, ebile di monate fa di apeilwe sentle.

Ee go jala diapole go batla sebaka se se batang, le lefatshe le le nang le phepo, peo e jalwa mo mobung o o emeng sentle. Mme setlhare se tlhokomelwa ka go se nosetsa le go se sireletsa mo dibolaing. Diapole di tsamaya lobaka go gola, mme fa di butswitse, di kotulwa ka kelotlhoko.

Ditamati di jalwa mo mobung o o nang le phepo, di tlhoka metsi, letsatsi, le phepo. Di rojwa fa di botswitse, ka diatla, kgotsa ka metšhini.

Rooibos-o e jalwa ka peo, mo mobung o o nang le letsapa le metsi. Fa e godile, e rojwa, e omisiwa mo letsatsing, mme e thugwa gore e tshwanetse le ditlhaka, e bewa mo diphuthegong. Mme e dirisiwa jaaka teye.

Ee, rooibos-o, e na le melemo e mentsi.

Dikgwetlho tse balemi ba rooibos ba lebaganeng le tsone, di akaretsa palo e kwa tlase ya pula, di-bucket-e tsa ditshenyegelo tse di kwa godimo, le dipolotiki tsa dikgwebo. Di ka farololwa ka go dirisa mekgwa ya temo e e boletlegang, thuto ya balemi le tshegetso ya puso.

Ditshenyegile, malwetse, phetologo ya tlelaemete, le boswa jo bo sa itekanyegeng.

Dingwe tsa ditsela tse diša, tsa maungo a dirisiwang ka tsone, mo dilong tse di nang le boleng jo bo oketsegileng gompieno.

Mabele, mazi, le raise di ke dijo tse di jowang thata mo lefatsheng. Di jewa thata ka gonne di tsosa tlala, di nna lebaka lo loleele di sa senyege, gape di tlhokega mo dijong tse dintsi.

Ditamati, dipatata, le ditapole, ke merogo e e lengwang thata mo lefatsheng. Di jewa thata ka go nne di tlhokega mo dijong tsa letsatsi le letsatsi, di gola ka bonako mme di nna lobaka lo lo leele.

ditlhoro le mabele di botlhokwa mo di temothuong ka gonne di thusa go fepa batho le go oketsa moruo ka thekiso ya dijo.

Wine-e farming, ke temo ya diterebe tse di dirisiwang go dira wine-e, Diterebe di jalwa mo dipolaseng tse di nang le maemo a a phepa, a mobu le pula e lekaneng, ke mofuta wa dijwalo tse di rekisiwang mo mafatsheng, ka jalo e oketsa moruo wa naga.

Mobulo o o lekaneng, peo e e siameng, metsi a lekaneng, dithunya, kgotsa dipitsa lesedi la letsatsi.

Rooibos-o, lemiwa ga lone le thusa ka go ntsha mefuta e e farologaneng ya ditshedi, ka gonne le sireletsa mmu, le go nna di tikologo e e siameng. Le thusa ka go thibela mmogo kgakgamatsa le go na le mefuta ya ditshenyi e e farologaneng.

Dithoro tsa botlhokwa ke mabele, dinawa, le mmidi. Di botlhokwa ka gonne, di fela batho le go tsenya madi. Mabele le medi ke dijo tsa motheo, dinawa di na le protein-e, e e thusang.

Pele ga o jwala rooibos-o, tshwanetse go itse mo o tshwanetse go nna le mogote le go o mmile, loabi le letsatsi di botlhokwa mo go o lomeng, o tshwanetse go tlhopha lefelo le le sa gakgamatsheng. Go botlhokwa go latela ditaelo tsa temo e e siameng.

Rooibos-o, o na le dinonofo tse dintsi, ga o na caffeine-e, o kgonwa go nwewa ke mang le mang, o thusa mo go fokotseng maikutlo le go boloka boroko, o rekisiwa mo mafatsheng otlhe, o thusa mo moruong.

Rooibos-o o dirisiwa ka ditsela tse dintsi, mo dijong, e nowa e le teye ka ba e dirisiwa mo di kukeng, go e ntlafatsa e dirisiwa mo dibukeng tsa neng, tsa letsogo le ditlhare tsa boitekanelo. Madirelo, e dirisiwa e le dijo tsa tlhago, le direlo, e dirisiwa le mo dijong tsa diphologolo.

Merogo e dirisiwa ka tsela tse dintsi mo dijong tsa boleng, matute a morogo a dirisiwa mo disopong, le mo dinameng, dijo tse di gatseditsweng jaaka tse di tsentsweng mo fridge-eng. Dijo tsa tlhago dijo tse di nang le di-vitamin.

Fa ke ya mabenkeleng go reka dijo tsa mosupologo, ke tla reka, morogo wa spinache-e, dikgopolo, diphaphatha, dinomokane, ditamati le dinawa.

Thekenoloji e ama temothuo le kgwebo ya maungo ka temo e e tokafaditsweng, poloko le tshenyo, kgwebo ya internet-e, be se balwa tsa AI.